Ingoma engavusa abalaleli bami ngazo ingoma ezothando nengoma ezikhuthazayo emoyeni, ukuze umuntu azokhona ukuqala ilanga lakhe kahle futhi ajabulile azi ukuthi uthandiwe noma uyathanda. Kubalulekile ukuthi uma uvuka ekuseni kuqale ilanga lakho ojabulile, ucale ilanga lakho ongakwatanga, ucale ilanga lakho ukwazi ukubonisana nabantu, ukhulumisane nabanye abantu, ubonise nje impilo. So-ke iy'ngoma engazidlala ezothandwa, ney'ngoma ezingakhuthaza umuntu emoyeni ukuthi umuntu akhone ukwenza kangcono, abone ikusasa lakhe liqhakaza.

Abaqeqeshi bemindlalo yokuxhumana babhekana nenselele enkulu yokulinganisa phakathi kwamanani omkhiqizo wabo siqu nezidingo zokukhethwe okwenzakalayo. Nansi indlela abangakwenza ngayo kuchaziwe. Ukuzazi nokuzinikela. Kubalulekile ukuthi abathonyayo bazazi ukuthi bamele ini? Imaphi amanani abakholelwa kuwo? Nokuthi bafuna ukudluliselela muphi umlayezo kubalandeli babo? Lokhu kusho, kusho ukuba nombono ocacile wokuthi bangobani ku-inthanethi? Nokuthi bafuna ukubonakala kanjani?

Ukusakaza izitayela zamasiko, ukushintsha kwamasiko. Ukuthuthuka, ukuthuthukisa amasiko esintu. Abathonya abaningi basebenzisa ama-platform abo ukuba, ukuba nokukhulisa amasiko esintu. Njengokugqoka izingubo zesintu ngendlela entsha, ukubonisa ubuciko besintu noma ukukhuluma ngezindaba eziphathelene namasiko. Lokhu kusiza ukugcina amasiko ephila futhi kuthonya intsha ukuthi iwalandele futhi iwathande futhi uwalandele. Isibonelo, ukudansa indlamu, noma ukuhlabelela izingoma zesintu kuthandwa kakhulu ngenxa yabathonywa.

Nomalungelo, kubalulekile ukuthi njengoba ngikunika le foni yami yakudala uyisebenzise kahle. Ngichaza ukuthini uma ngisho lokhu? Ngichaza ukuthi, uyabona noma ungidinga ngokushesha, nawa amanamba ami, nawa amanamba ka mama, nawa amanamba kamkhulu, nawa amanamba awo wonke umuntu ola emizini, so uma ngabe ufuna usizo. Futhi ngiyacela, ngiyacela lesi isicelo esikhulu kabi ungahambi emgwaqweni uphethe ifoni or noma phecelezi umakhalekhukhwini ngesandla ngoba la ngaphandle kuyingozi, bangakuthathela yona futhi iy'gebengu ziningi la ngaphandle, bafuna nina vele laba eniphatha amafoni ngesandla esitradeni. So ngiyakuxwayisa mtasekhaya bheka vula amehlo, ungayiphathi ifoni ngesandla.

Isici esisha engavela naso uma ngifuna ukwazi lwezemali ku-inthanethi phecelezi mengifuna ulwazi olugcwele ku-inthanethi ngezebhange. Ngingasebenzisa i-ephu efonini ebizwa nge-do it for yourself. I-do it for yourself yami ingakhona ukusiza umphakathi uma befuna ulwazi ngokwezimali kanye nokuthi imali isetshenziswa kanjani? Yini ongakwenza ukuthi imali iksebenzele kahle? Futhi ungakwazi nokuthi uboleke imali elingene ukuthi elingene wena ngokwazi kwakho ukuthi ukhone ukuyibhadala. Futhi le bhange le ingakhona ukwenzela izinto eziningi.

Uma usebenzisa uhlelo lokuxhumana kulula kunokuthi uthumele uchifize umlayezo usashayela, phecelezi uyakhona ukusebenzisa into abayibiza nge-AI, usho ukuthi ufuna ukuthinta bani? Ufuna ukubhalela ibani umlayezo ngomakhalekhukhwini wakho? Futhi enye indlela elula ukukhalisela umuntu umakhalekhukhwini ngoba kulula lokho uma ushayela ngoba amakhalekhukhwini wasimanjemanje uyakhona ukukhuluma ngomuntu usashayela, kodwa ukhone ukukhuluma ngomuntu usashayela uma ngabe uthola imoto yesimanjemanje le ehlangene nemoto le umakhalekhukhwini wakho uzohlangana nemoto ukuthi ukwazi ukushayela emgaqweni ungabhekani ney'ngozi.